Dibanka di akanyetsa thata histori ya gago ya sekoloto, go tlhomama ga lotseno le tiro le selekanyo sa sekoloto le lotseno, fa di amogela kopo ya karata ya sekoloto.

Fa o tlhopa karata ya sekoloto, akanyetsa mekgele ya gago ya tsa madi e e jaaka go aga sekoloto kgotsa go bona dituelo le mekgwa ya gago ya go dirisa madi go bona karata e e tsamaisanang le yone. Dintlha tsa botlhokwa tse o ka di bapisang di akaretsa seelo sa phesente sa ngwaga le ngwaga, dituelo tse di jaaka dituelo tsa ngwaga tsa morago ga nako le tsa kgwebisano ya kwa ntle, le mefuta le boleng jwa dituelo dipe kgotsa melemo jaaka go busediwa madi, dintlha tsa mosepele kgotsa tshireletso ya theko. Bapisa dikarata ka go leba ditshenyegelo tsa tsone ka kakaretso kgatlhanong le melemo kana mesola ya tsone, go akanyetsa maduo a gago a sekoloto le go sekaseka dikarolo tse di jaaka go itsege ga moabi wa dikarata le didiriswa tsa cellular phone.

Maduo a gago a sekoloto le hisitori ya gago di ama thata kopo ya karata ya sekoloto ka go tlhotlheletsa ditšhono tsa gago tsa go amogelwa le selekanyo sa morokotso. Maduo a a kwa godimo le hisitori e e siameng di oketsa kgonagalo ya gago ya go amogelwa le dipeelano tse di botoka. Go di tokafatsa ka metlha, duela ka nako, tila go bula diakhaonto tse dintsi tse dišwa ka nako e le nngwe mme ka metlha tlhola pego ya gago ya sekoloto gore a ga e na diphoso.

Diphoso tse di tlwaelegileng tse o tshwanetseng go di tila fa o dira kopo ya karata ya sekoloto ke go sa dueleng ka nako, go dira kopo ya dikarata tse dišwa tsa sekoloto gantsi, go adima tšhelete, go dira gore kopo ya gago ya karata ya sekoloto e tsamaye sentle, tokafatsa maduo a gago a sekoloto ka go duela dikoloto ka nako.

Go tlhaloganya melawana le maemo a tumalano ya karata ya sekoloto pele fa o dira kopo go botlhokwa thata ka gonne e dira jaaka konteraka e e tlamang semolao, e e tlhalosang maikarabelo a gago le ditlamego tsa moabi wa ka batho. Go bala go thibela ditshenyegelo tse di sa lebelelwang go tswa mo dikelo tse di kwa godimo tsa morokotso le dituediso, go go thusa go tila dikoloto ka go itse dipeelano tsa gago tsa go duela, go go kgontsha go tlhopha karata e e siameng ya ditlhoko tsa gago tsa madi le go sireletsa ditshwanelo tsa gago ka go go itsise ka ditshwanelo tsa gago le di-policy tsa moabi wa dikarata.

Go nna le kitso ka tsa madi le go ithuta go ka thusa batho ka go dira gore ba tlhaloganye botoka dikarata tsa sekoloto, dikotsi le maikarabelo a tsone. Batho ba ba nang le kitso e e kwa godimo ka ga tsa madi ba na le go dira ditshweetso tse di eletsegang tsa karata ya sekoloto, tse di akaretsa go duela dikoloto ka nako, go tila go dirisa sekoloto ka tsela e e sa siamang.

Dibanka di akanyetsa dilo di le mmalwa tsa botlhokwa fa di amogela kopo ya karata ya sekoloto. Tseno di akaretsa dingwaga. Bakopi ba tshwanetse go nna le dingwaga di le some le borobongwe, lotseno, seemo sa tiro, maduo a sekoloto, hisitori ya sekoloto, tekanyetso ya sekoloto go lotseno, akhaonto ya banka le tshedimosetso ya matlo. Mabapi le seelo sa morokotso wa go simolola, gantsi se balelwa go ikaegile ka maduo a sekoloto a mokopi le go kgona go kolota. Maemo a ga jaana a ikonomi le dikelo tsa tekanyetso jaaka dikelo tsa ntlha, mofuta wa karata ya credit-i. Ka sekai, dikarata tsa dituelo di ka nna le ditlhwatlhwa tse di kwa godimo, tshekatsheko ya dikotsi tsa moabi wa karata ya sekoloto.

Dilo tse di molemo le tse di borai ka overdraft facility ke gore overdraft e a fetogafetoga, se se raya gore o ka adima fela se o se tlhokang ka nako eo se se ka dira gore e nne tlhwatlhwatlase go na le kadimo kana loan. Go bonako go rulaganya. Gantsi ga go na tuediso ya go duela madi a a feteletseng pele ga nako e e solofetsweng fa re tla mo boraing jwa overdraft facility. Fa o tshwanetse ke go atolosa madi a o a tsereng, ga ntsi o tshwanela ke go duela madi a thulaganyo. Banka ya gago e ka go duedisa fa o feta selekanyo sa gago sa go ntsha madi a a mantsi kwa ntle ga tetlelelo.